Esimweni esinjengalesi kungadingeka ukuthi ngixhumane namanye amalungu asenkonzweni ukuthi elekelele ukuze ezokwazi naye ukuthi simthathe ehambe efinyelele enkonzweni.

Esikhathini esiningi kuye kulindwe uhlobo lwempahla olufika ngale ehlobo. So, esimweni esikanje kuye kusize ukubekezela ngoba vele isikhathi esiningi zithatha isikhathi akuze ngashesha.

Ngicabanga ukuthi ezabantu abadala zikhandwe ngendlela yokuthi zihambisana nesimo sabo ukuthi uma bezisebenzisa ezizobe ukhululekile, kungacindezelwe yiluthu, bezizwe nje bekahle ngeke kufane nezisetshenziswa abantu abasha.

Kumele zenziwe ngendlela yokuthi uma bebuzwa noma begibela bezizwe bephephile futhi behleli bekhululekile bese kuncishiswa nomsindo, ngoba ayi, esikhathini esiningi awuhambiselani .

Ngicabanga ukuthi indima abayidlalayo noma mele beyidlale eyokuthi benakekele abantu abadala beqinisekise ukuthi baphephile futhi bazizwa bekhululekile.

Wona asahamba kahle kakhulu impela ngoba afika ngesikhathi, ayi, akukho engingena noma ethi egejile kuba nje isikhathi esincane, akusona isikhathi ongakhala ngaso kakhulu ukuthi mhlawumpe uzuze uba late la oya khona. Bona basibambile impela.

Ukuthi abaphathi bezithuthi behlangane. Abaphathi bezithuthi ezihamba iy'ndawo zasemakhaya nabaphathi bezokuthutha ehambela iy'ndawo ezisedolobheni ikakhulukazi amatekisi behlangane kuxoxwe kahle, uyeke le ndaba yokulima ukuze nomphakathi uzozizwa ukhululekile.

Ngicabanga ukuthi umehluko awukho ngoba ngicathi baphathwa ngendlela efanayo ezinkonzweni moya khona indawo othi uma uya kuyo ozizwa uphephile, ukhululekile, akuyona indawo ongasaba ukuya kuyo. Kanti nakuzo lezi iy'thuthi ey'suke zidalelwe bona abantu abadala nazo ngcabanga ukuthi abantu abasuke befakwe kuzo, abantu okumele behambisane nesimo sabantu abadala abakwaziyo ukubaqondisisa.

Uma ngigibela ibhasi ngizizwa ngiphephile, ngingenako ukwesaba. Ngoba ezikhathini eziningi awaze wabandakanyeka ezingozini, futhi awagijimi kakhulu.

Ngicabanga ukuthi aziyithinta kakhulu, ngoba le mpahla esuke ihanjiswa izindleko zayo zisuke sezibaliwe kuyo yonke le nto le isuke ihanjiswa isuke zibalwe kuzo lezi nto. Ama-toll imali yakhona isuke ibalela kanye nekaphethiloli nayo isuke isifakwe yonke la. Angicabangi ukuthi ngabe kubathinta kakhulu.

Ukulungiswa kwemizila kungasiza kakhulu ukuze kuzokwandiswa nezitimela zika loliwe ezizosebenza okuzokwenza ukuthi nokusebenza kusheshe.

Ngicabanga ukuthi hlampe okungaba yiphutha kungawukuthi benikwe isithuthi esingekho ezingeni lokulayisha noma lokulayisha abantu asebekhulile.

Enzeka, kuyenzeka kuthathe eside isikhathi ukuthi ifike impahla ingafika ngalesi sikhathi ebekulindeleke ngaso. Cabanga ukuthi ingqinamba abasuke bebhekane nazo endleleni ngesikhathi beletha umkhiqizo.

Njengomshayeli wabantu abadala, kwamele ukuthi ngibalande la ngabalanda khona, uma wukuthi umuntu ngimlanda emzini wakhe, ngimulande emzini wakhe. Nangesikhathi sokubuyiswa futhi phinde ngenze kanjalo umuntu ngimthathe ngiyombheka endaweni yakhe la bengimthathe khona.

Ukuthi kwandiswe izikhathi zokusebenza kwazo iy'thuthi, nazo zithi ukwandiswa.